Mbekanya mushumo ya mutsho yo kana yo ṱalutshedza kana u ṱalusa mutsho, hungavha kha zwiimiswa zwa dzi radio kana dzi tv zwi thusedza uri vhathu vha dzule vha khou ḓivha uri matshelo ḽi ḓo vuwa utshi kho ita itisa hani, kana uri vha dzudzanye zwithu zwavho hutshe na tshifhinga zwine zwa ḓovha zwi sa kho ṱoḓana na mutsho wa dzi mvula, kana zwane zwa ḓovha zwi kho ṱoḓana mutsho wa ḓuvha, khathihi hafhu zwa dovha zwa thusa na vhathu vha ne vha lima vha kone u dzula vho dzudzanya zwithu zwavho, hungavha dzimbeu u itela uri musi mvula dza soko swika hune dza na vha soko gobela, zwino ndi zwa ndeme vhukuma uri mutsho u ḓi isa phanda na u ambiwa, ndi mbekanya mushumo ya vhuḓi badi.

Nda sathu u ḓiwana ndi kho ḓivha kha nyimele yo raliho kana ya u ṱalela mitambo yo nga u fhambanana nga hayo, zwa mara fhedzi ndi nga zwitakalela kana nda nga zwi takalela vhukuma uri ndi badele ndi kone u vhona mitambo heyi noni ine vhathu vha vha vha tshi kho i tamba phakhethe ya sathalithi uri huvha hu tshi khou tambiwa mini, nahone mitambo ya hone ivha yo lavhelesa zwifhio na zwifhio nahone iyi mitambo iwe muṋe u fhedza u kho vhuyelwa nga mini kana kha mutakalo wau iwe muṋe, u fhedza wana mini, ndi nga takalela nga maanḓa u vhona mitambo i fanaho na heinoni.

Nyimbo kana luimbo lune nda lufunesa ndi nyimbo dza kereke, ndi dzone dzine nda pfa musi ndi tshi khou dzi lidza dzi a nnyita tshithu muyani, ndi pfa ndo takala na muyani nahone dzi dovha dzavha dzi kho alusa muyani na kha lutendo lwanga lwo tenda kha Murena, zwa amba uri zwi vha zwi tshi kho to vusuludza, ndi dzone nyimbo dzine nda dzi i ḽidza na mbilu yanga i ya rula i ya takala u fana na luimbo lwa uri kha vharendwe, na u yehova, na u na ndavha na nṋe, na vho lunga murena ndi dzone nyimbo dzine nda dzi takalela na arehone a sa khakhi ndi iwe yehova mudzimu mukhethwa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma musi kana zwi tshi takadza vhukuma musi hu tshi khou ḓivhadziwa nḓivhadzo kha radio, ndi ngani ndi tshi khou ralo ndi ngauri vhunzhi ha vhathu kha ano maḓuvha vhavha vha sina dzi data vhavha vha sina airtime ine vha nga kona u swikela dzi zwileludzi zwa vhudavhidzani, zwa amba uri radio ndi yone ine yavha i tshi kho ita uri zwithu zwi leluwe kha muṅwe na muṅwe na zwa uri vha zwi khou takadza vhukuma ndivhadzo itshi kho ambiwa kha radio, zwi a takadza nga maanḓa musi u tshi kho zwi thetshelesa wo dzula, uya zwipfa na iwe uri zwithu zwine kho ambiwa zwi ṱuṱula na na dzi nḓevhe dzau wa to zwipfesa uri u khou takalela uri u zwipfe zwino khou ambiwa.

Dzi app hedzinoni dzi smartphone vhunzhi hadzo dza haano maḓuvha, dzi vha dzi si dza vhukuma vhathu vha vho so kou tou ḓi itela, vho vha tshi khou lingedza u homboka vhathu kana u fhura vhathu nga nḓila ya tshidzumbe, kale zwovha zwo tsireledzea mara zwa zwino ri kho tshila kha ḽifhasi ḽine ḽa u vhe lingana nga maanḓa lune unga rikho dzi shumisa dzedzi dzi smartphone kana dzi app wa ḓiwana u tshi vho xeletshelwa nga masheleni manzhi a sina vhukono, kana wa ḓi wana wo no dzhena kha zwikolodo zwine na iwe muṋe u vha u sa tsha zwiḓivha, kana wa xeletshelwa nga dzi data dzau iwe muṋe kana airtime. Nṋe ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri ndi zwa ndeme uri vhathu vha thome vha ṱoḓulususe dzi app dzine vha vha vha khou dzi shumisa uri na ndi dza vhukuma na.

Sa vhoramabindu vhaṱuku na vhahulwane vha vhuponi ho yaho nga u fhambanana mahayani dzi ḓoroboni na nga shango ḽoṱhe nga u apha nga u angaredza, tshithu tshine nṋe nda nga vha vhudza tshone ndi tshori u isa bindu ḽau kha radio ndi zwithu zwa nṱha nga maanḓa, ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ngauri kha tshino tshifhinga vhunzhi ha vhathu vha a tevhelela radio zwa ḓo sia u tshi khou kona u wana vhathu vhane wavha u kho vha ṱoḓa kana vhathu vhane vha wavha wo vha vhea iṱo nga ha bindu ḽau kana zwibveledzwa zwau, vhathu vha a takalela nga maanḓa u thetshelesa radio zwi amba uri zwi ḓo kona uri zwibveledzwa zwi rengiwe nga maanḓa ende zwi dovhe zwi khou aluwa bindu ḽau litshi kho ya nṱha.

Futhi mafhungo ane ha ngo to kuna na nga nḓila yone kana a si mafhungo ane ri nga a ṱuṱuwedza kha tshitshavha a uri tsha u thoma mazwifhi a nga fhedza a tshi khou vhulaisa, mazwifhi a nga fhedza a tshi kho ita uri u xeletshelwa nga zwithu zwine wavha nazwo kana wa xeletshelwa nga muṱa kana u xeletshelwa nga tshi imiswa tshi fhio na tshifhio tshine kha musi ungavha u natsho u tshi tshi ranga phanḓa, nṋe ndinga amba uri vhathu khari ari ambe ngoho, u amba ngoho ndi yone ine ya thusa ya lamulela kha zwithu zwinzhi kha ḽino ḽifhasi ngauri mazwifhi a to vha a tshi kho vhuisela muthu murahu u fhirisa u amba ngoho uri muthu a vha a khou kone u isa phanḓa na zwithu zwine avha nazwo.

Uya nga kuvhonele kwanga ndi tshi lavhelesa sia helinoni lau shumisa i nga vha Wi-Fi ine vhathu vha vha vha khoi shumisa kana i ya tshitshavha i nga vha tshishumiswa tshikoloni, i nga vha tshi shumiswa mashophoni, mavhengeleni, kana ya shumiswa mahayani, kana a shumisiwa hanefho ho yaho nga u fhambanana hungavha kha zwiendedzi zwa nnyi na nnyi, henefho hoyaho nga u fhambana fhambana mithethe i vha i miṱukusa uri ri khou tshila kha tshifhinga tshi ne vhunzhi ha vhathu vha vha tshi kho shumisesa zwileludzi zwa vhudavhidzani huṅwe vha tshi kho zwi shumisa kha mishumo yo yaho nga u fhambanana fhambanana, huṅwe vha tshi kho i shumisa kha zwifhio na zwifhio zwa amba uri mithethe ivha i miṱukusa vha a ṱoḓa tshifhinga tshilapfu.

Ee huṅwe hune nda dzula hone vhathu vhanzhi vhashumisa data dza network ya vodacom ngauri hafho hune ra dzula hone vhuponi hu vodacom ndi yone ine ya shumesa kana vho ḓisa netiweke kana thawara ya vodacom. Ndi ngazwo ri tshi shumisa data dza vodacom nahone mutengo wa hone u vha u fhasi u tshi kho farea hafhanoni vha kha vharengisi vhane vha vha hone hafhanoni vhuponi hovhunoni u fhiriswa kha maṅwe mashango na dzi fhedzi netiweke dzo ya ho nga u fhambanana. Mara vodacom mutengo wa hone vhathu vhanzhi vha kho swikelela ndi ngazwo vha tshi kho shumisa yone nga nṱhani ha uri ho ḓa thawara ya vodacom network hu faresa ya vodacom.

Ee ndo no ḓi wana ndi kha nyimele i fanaho na ya heinoni nga murahu musi ndi tshi kho renga data. Fhedzi ndi tshi kho dzi renga nda renga dzo fhiraho kana nda shumisa masheleni o fhiraho, ndo uri ndi tshi khou puṱedza nga puṱedza nomboro dzo ḓalesaho kana ndari ndi tshi khou puṱedza nda dzhia i si yone ndo vhona unga ndo dzhia yone. Hezwo zwa ḓo fhedza zwi tshi kho mpha mutsiko vhukuma ngauri ndo sala ndi si tsha ḓivha ndo hanganea uri nyimele heinoni ndi nga to itisa hani. Mara nda fhedza ndo zwi ṱanganedza uri ndo ita phoswo ndo renga data dzo fhiraho dzi songo fanela mara nda ḓi fhedza ndo ḓi dzi shumisa.

Ee u ya nga kuvhonele kwanga data dzine vhathu vha dzi shumisesa kana dzine vhathu vha dzi kona dzine dzi a farea ndi data dza network ya vodacom. Vhunzhi ha vhathu vha shumisa data dza vodacom vhari ndi dzone dzine mutengo wa hone u fhasi nahone dzi shuma u ṱavhanya. Ndi tshi nga to zwi vhea nga heyo nḓila u fhirisa hedzi dziṅwe dzi nethiweke dzo ya ho nga u fhambanana, mara fhedzi vhunzhi ha vhathu vha shumisa Vodacom kha zwithu zwinzhi na zwori vodacom ndi khulwanesa ndi kale i hone yo no vha na tshenzhemo tshihulu nga maanḓa. Tsho kona u thusa vhathu tsho kona u langa vhathu vhanzhi, tsho kona u dzhia muthu muṅwe na muṅwe kha nyimele ine yanga vha khayo ya masheleni.

U ya nga ku pfesese kwanga kana nga nḓivho ine ndavha nayo ndi ya uri data a dzi to tshinyala dzi to vha no fhelelwa nga tshifhinga. Huna data dza ḓuvha ḽithihi dza maḓuvha mararu dza vhege dza maḓuvha a sumbe dza maḓuvha a fourteen kana dza ṅwedzi kana data dza miṅwedzi mingana ngana kana dza ṅwaha ndi ḓivha hezwo dzi tou fhelelwa nga tshifhinga tshine tshavha tsho tiiwa kana kana tsho kaliwa. Ndi hezwo zwine nda ḓivha zwone nga uri data dzi a fhelelwa nga nga tshifhinga, ndi ngazwo na musi u tshi renga mitengo i vha i sa fani. Hedzi dzine dza shuma tshifhinga tshilapfhu dzivha dzi nṱha dzivha dzi kho ḓura mitengo ya hone ivha i nṱha vhukuma u fhirisa hedzi dza maḓuvha maṱukuṱuku kana dza ḓuvha ḽithihi.

Ndi lunzhi vhukuma ndi tshi renga mobaiḽi data izwi zwi nṱuṱuwedza nga nḓila ḓe ngauri vhunzhi ha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwishumisa dzi data hungavha dzi WhatsApp, dzi Facebook, dzi Instagram, dzi Telegram, dzo ya nga u fhambanana fhambananaho hazwo dzi yutshubu ndi uri ri kho tshila kha ḽifhasi ḽine zwileludzi zwa vhudavhidzani zwi shumisa dzi data dzo ya ho nga u fhambanana fhambanana lune na ṅwedzi u a fhela u tshi kho shumisa data u nga dzi renga luvhili luraru zwi tshi khou bva kha uri dzivha dzi thsi khou farea u guma gai.

U swikelela data i ḓuraho asi pfhanelo kana a si mutheo hu tovha uri vhathu avha fani zwi amba ri ḓo swikelela zwithu zwine a zwi fani ri ḓo ḓi renga data dzi sini dza mitengo ino lingana, hu si tori ndi pfhanelo zwivha zwi tshi khou ya nga zwine muthu avha zwone kana zwine muthu o fara zwone zwezwo zwiṱukuṱuku ngori vhathu a vha lingani. Huna vhane vha ḓo kona dza ṅwedzi kana dza vhege kana dza ḓuvha ḽithihi ha ḓivha na vhane vha ḓo kona ya miṅwedzi yo vhalaho ha ḓivha na vhane vha ḓo kona dzedzi dza ṅwaha woṱhe kana vha ḓo ḓi kona dzedzi dzine a dzi fheli ndi hayo mafhungo. Ndi ngazwo vhaṅwe vha tshi renga data dza vhukuma vhaṅwe vha renga thikhithi zwi tshi khou bva kho uri masheleni avho kana tshikwama tshavho tshi khou vha tendela zwifhio.

U ya nga ku pfhesesele kwanga na nga kuvhonele kwanga ndi vhona ya khwine i hei ya puḽane ya u tshimbila ha data dzine na vha ni khou dzi renga khamusi nga ṅwedzi kana nga vhege kana dzi sa fheli dzine dza shuma waya waya. U fhirisa u renga sim card ndi pfhesesa uri dza khwiṋe data ndi dzo renga nga ṅwedzi nga tshelede yeneyo ine wa vha wanga vhalela sim khadi dzine wanga vha wo no dzi renga kha ṅwedzi dzi ngavha dzi nnzhi vhukuma na masheleni a hone unga fhedza u tshi kho wana a u fhira a ne wa renga nga dzo data dza ṅwedzi ngayo nṋe ndi pfesesa uri dzi plan ya khwine ndi ine wa vha wo renga nga ṅwedzi fhedzi kana miṅwedzi miraru kana ṅwaha.

Nda sa athu vhuya nda pfha nga hazwo uri mara ndi a tama kana ndi a zwi funa na u zwi takalela uri ndi kone u ḓivha ngaha telemedicine uri ndi mini nahone ivha i kho shumisa hani ndi lutamo lune na nṋe ndi a ṱoḓa uri mafhedziseloni kana nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha nṋe ndi ḓi wane ndi khou ḓivha uri zwavhuḓi vhuḓi vhuḓi afha huvha hutshi khou ambiwa nga ha mini. Zwithu zwa ndeme kha uri muthu a kone u guda na u ḓivha tshiṅwe tshithu tshine uvha a sa khou tshikona ndi hayo mafhungo ane nda nga amba uri ndi a ḓiṱama ndi khou ḓi wana ndi khou kona u ḓi wana hanefho ndi tshi khou ḓivha na afha hu vha hu khou to ambiwa ngaha mini zwavhuḓi vhuḓi.

Nṋe ndi vhona zwi tshi nga vha thusa vhukuma kha u leludza na mushumo ngauri musi arali vha tshi khou amba na dokotela nga kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwa nnyi na nnyi nga kha video. Zwi amba uri u a kona u vhona kha musi arali vho vhaisala uri zwine vha kho tea u thuswa ngazwo ndi zwifhio na zwa uri ṱhoḓea dzine vha kho tea u dzi wana ndi dzifhio. Zwinga thusa na uri vha tshi sala vha tshi swika khaye uvha o no wana uri thaidzo yavho ndi ifhio zwi amba uri u a kona uri a vha rumele khamusi kha zwiimiswa zwa tsini kho wana mishonga heyo nga u nga u ṱavhanya zwi nga thusa nga maanḓa hezwo zwithu kha tshitshavha kana kha vhathu vhanzhi kha tshitshavha.

Ee nṋe ndi nga mufounela dokotela nga video chat arali zwi tshi kho to konḓesa tshothe kana zwi khoto lemela tshoṱhe tshoṱhe nda mu ṱalutshedza na u mu sumbedza nga nḓila ine nda khoḓi pfha nga khayo arali hu kha muṱoḓo kana hu kha mini mini hune ha vha na ha vha hone hu tshi khou vhaisalesa. Ndi nga mu sumbedza nga kha video chat zwithu zwine nda nga zwi ita arali husina muṅwe muthu nga tsini na ho hu kule ende ndi tshi kho ḓivha zwori hu na dokotela ane anga kona u nthusa a ne ndi nga kona u mu founela nṋe ndi nga mu founela uri ndi kone u wana thuso nga tshihaḓu ndi kone u ḓivha zwa uri zwine ndi khou fanela u zwi ita ndi zwifhio.